Uma isalukazi sikukhuluma ngothando lwaso lomculo sisuke sikhuluma ngothando oluhle, ngothando olujulile noluphilayo, oluxoxa impilo enokuthula kwangaphakathi. Uma ngabe sisuke silalele lolu hlobo lomculo lwenza lizizwe liphelile. Luhlanza ingqondo yaso njengamanzi abandayo asekuseni noma sithi sitshala engadini ngenkathi kudlala umculo, uzwa umzimba ugijima ugesi, phecelezi kuvuka uhlevane.

Njengo-DJ wereyido ohlele uhlelo lwasekuseni okubalulekile kuwukwakha isimo sengqondo esihle kubalaleli, ukuvusa abantu ngamandla, injabulo kanye nokuqinisekisa ukuthi baqala usuku labo benethemba futhi benayo nenjabulo phakathi. Uhlu lwezingoma okufuneke engathi ungake ungake ululandele njengo-DJ izingoma ezinomoya ophakeme, amazwi anekhono lokukhuthaza noma ukukhumbuza impilo enhle kubalaleli. Uhlobo oluthandwayo kodwa olungaphazamisi ibhalansi phakathi kokugida kanye nokulalela.

Hheyi. Ukuxoxa nje indaba yokuthi imuphi umculi oyintandokazi noma iqembu lakhe umculi oyintandokazi, igcokama u-SK umfoka Manqele uhlobo lomculo-ke awuculayo umculo wesintu, umaskandi. Indlela engiheheke ngayo noma indlela engidonseke ngayo ukuba ngilalele umasikandi ingoba uyimvelaphi yami mina njengomZulu, kanti-ke futhi-ke ke u-SK uMthandeni umfoka Manqele unesitayela esihle ekukhipheni kwakhe iyingoma zakhe zomaskandi. Kanti-ke, futhi-ke singasho nje singananazi ukuthi lapha e-South Africa iyonkana, uyena umculi ohamba phambili kumaskandi wonkana ngobuhlakani, neyingoma azikhiphayo.

Ukuvimbela noma ukubhekana nesixhwanguxhwangu se-inthanethi kudingeka ukuqaphele ukuvikela kwemininingwane nokusebenza kwizinkundla zokuxhumana. Izinyathelo zokuvimbela isixhwanguxhwangu, setha izilungiso zobumfihlo, ungabelani ngemininingwane yakho ebucayi, qapha kahle abangani, faka isixwayiso noma inqubomgomo yeprofayela, izinyathelo zokubika uma isixhwanguxhwangu sizenzela, thatha i-screenshot. Bika kumphathi wenkundla yokuxhumana, vimba lowo muntu phecelezi, block, xhumana nomzali, uthisha noma umeluleki wenqondo uma uhlukunyezwe ufunda noma usebenza endawana ethile.